Isimane mtjhoga ofumaneka eenyosini, iinyosi ngizo ezikhiqiza isimane. Kanti abantu abanengi basebenzisa isimane lokha umuntu aphethwe mgomani abanye basisebenzisa ekunungeni itiye, isimane abantu abanengi bathi sinepilo.

Umthimuliso uvikela umzimbakho ngokususa amagciwani asempumulweni, lokha ufaka into epumulweni, lokho kungakusiza ngokutjhidisa izinto ezithileko ebezizifihle emzimbeni ikakhulukazi esifubeni, emphimbeni nangemlonyeni. Umthimuliso usiza namehlo, kanengi abantu nabathimulako baphuma iinyembezi okungahlwengisa amehlo nange kunento ebeyikhona emehlweni. Umthimuliso ubuya godu usize ngemisipha yakho yesifuba, ehlanganisa imisipha yomphimbo kunye neminye imisipha ekhona emzimbeni.

Amarherhetjha sqeza sesintu esisetjenziswa namalahle kanengi. Umuntu obhujelwe ngumma namkha ubaba wakwakhe wotheliswa amarherhetjha begodu asezwe wona. Umaswaphela naye obhujelwe mbelethi namkha ababelethi naye wotheliswa amarherhetjha. Amarherhetjha angamaqolo womuthi namkha iingojwana zomuthi.

Ukuphahla kukhuluma nabezimu bakho, ukhombele itjhudu, ukuphepha, ipilo nokhunye okunengi, kokhunye ufune iimpendulo ngemiraro ohlangabezana nayo epilweni. Ukuphahla kuyahluka ngemizi, iintjhaba nangeengodi. Kunabaphahla esibayeni ekhaya, kube nalabo abathi batjho banendawo abayibiza ngomsamo, la babeka abezimu babo khona, abanye baphahla kileyo ndawo.

Iimphathimandla kufuze zivakatjhele imiphakathi amahlandlha amanengana khulu khulu nakungena ubusika njengombana kukula abanantu abanengi babasa imililo, iimbhawula nokhunye okuba futhumezako. Abantu abahlala eendaweni ezithungelelekako kanengi bathanda ukutjelwa into yinye kanengi ingasi kanye bese uyabatjhiya.

Bungozi obukhulu ngombana umtjhoga loyo awukahlolwa kanti nawungathoma ugule kuthiwe uguliswe mtjhoga owudlileko, urhulumende naye angekhe akghona ukukukupha isililiso njengombana angazi litho ngaloyo mtjhoga kokhunye ungabe ukubulale.

Awa ayisiyinengi, abanye abantu abaphila nokukhubazeka batlhoga imitjhoga ebizako, abanye babo bahlala emindenini edobha phasi nayo eqale imali leyo.

Yindawo omphakathi efana neholo namkha etatawini lezemidlalo, itatawu lezemidlalo livamise ukuba sendaweni evulekileko ekungakhambi amanzi kiyo.

Iye emadorobheni iindlela zakhona zikhambeka kamnandi, zirhuliwe, kuneskontiri kanti akusilula bonyana ungalahleka, umuntu ukghona nokumtjela lula bona ukwiyiphi indawo nakumadaniswa neendawo zemakhaya. Amadorobho ahlanu kweembhedlela ezinengi kunye needawo eziqatjhisa ama-ambulensi kuneendawo zemakhaya.

Abantu bembaji abakholelwa ekutheni bayagula namkha bangagula bagcine sebangena esibhedlela, abanye babo imitjhoga abayithandi yeke lokho kwenza bonyana bangazihlolisi esikhathini esinengi. Abanye babo basaba iqiniso, bayasaba bonyana nabangezwa namkha bafumane ukuthi kunamagulo athileko abaphetheko lokho kungathinta ipilo yabo, kuthinte nezinye izinto abazenzako.

Iinkhonkhwani ziinunwana ezihlala ngaphasi komhlaba, iinkhokhwane zivela kanengi nakuqeda ukuna izulu. Abantu abanengi vane bazibone zigeda ubulongwe, iinkhonkhwani ngombala zinzima.

Awa, zesizo elirhabako lezepilo azifumaneki endaweni yangekhethu, umuntu nakagulako namkha ehlakalelwe yingozi kuthatha isikhathi bonyana i-ambulensi ifike, kanengi vane kusetjenziswe iinkoloyi zabomakhelwani bonyana zibathuthe zibatjhingise esibhedlela namkha etlinigi. Imtholapilo yangekhethu ayinabo abonesi nabodorhodere abanengi okwenza bona umuntu nakaphathekileko isizo elirhabako ulifumana ngemva kwesikhathi.

Umuntu omduna kufuze azihlolise amahlandla angaba mabili namkha amathathu ngomnyaka emtholapilo. Nakuthoma umnyaka ngoTjhirhweni, kuthi godu nakungena ubusika abuyele ayozihlolisa kuzakuthi godu nakungena isilimela azihlolise ukwenzela bonyana amagulo amubambe ebusika kube lula bonyana afunyanwe bekube lula ukuwalapha. Begodu umuntu kufuze atjheje ipilo yakhe ikakhulukazi abantu abaduna njengombana nakusibhedlela nemtholapilo bayazisaba iindawo ezinjalo.

Umuntu ongathathi umtjhoga we-TB ubujamo bakhe bepilo bungathuwelela, kokhunye angazifumana agandeleleka ikakhulukazi naziza esifubeni. Ukugula kwe-TB kungabuya ngemva kwesikhathi kokhunye angafumana amagciwani athileko angenza bonyana ahlale agula.

Amadoda kufuze akhulume, kufuze ayelelise amanye amadoda, alemukisane begodu afundisane ngokuqakatheka kokuzihlolisa ikakhulukazi umuntu nakagulako nalokha angaguli. Amadoda aneenhloni, amadoda ayasaba ukukhuluma kodwana ukuya emtholapilo akwafuze kube yinto umuntu ayisabako, amadoda kufuze alise ukuqalelana phasi, namkha akhombane ngemino lokha omunye agula kanti nalokha omunye aya emtholapilo ayokufumana isizo lezepilo.

Abosopolotiki nabarholi bomphakathi abathatheli iindawo ezisemaplasini nemakhaya phezulu, abazihloniphi, abantu bemakhaya abababoni okwenza bonyana esikhathini esinengi baqatjhe abantu abangana ziqu ezifaneleko lokho kungabangela bonyana abantu bangawazi umsebenzi abawenzako, bangazi nokuthi benzani yingakho kanengi ufumana emtholapilo eseendaweni zemakhaya kuyatlhayela naziza emtjhogeni, naziza kibonesi nakibodorhodere.

Isitutjhe sisetjenziselwa ukuqotjha amabhudango amambi, abantu abanengi basithola ehlathini basitjhise kuthi intuthu yakhona le abanye bayirhogele ithi nayingelawini namkha ngendini olala ngakiyo isize ukuqotjha imoya emimbi.

Ihlonipho iyodwa iqakathekile, abantu abanengi vane bathi abantu abadala namkha abalupheleko banetjhudu. Nawuhlonipha umuntu omdala uzokuba netjhudu abanye vane bathi nawudelela umuntu omdala, angakhamba umdelele namkha angakhamba akukwatele kuzokuba litjhudu elimbi kwaphela epilweni yakho.

Abantu laba kufuze babizwe emhlanganweni bahlathululelwe bona kungani ama-ambulensi angangeni eendaweni abahlala kizo lokho kuzokubapha ithuba, lokho kuzokubalemukisa nokubayelelisa bonyana iindlela ziqakatheke kangangani ukuthi iinkoloyi zikhambe kizo kokhunye neendlelezo kufuze zitlhogonyelwe, ziphathwe kuhle kungabi kukuthi iindlela zinotjani, iindlela zigcwele amatje iindlela zinamabhodlelo namkha amarhalasi aphadlhekileko abantu ababizwe kube yikghuthe kghuthe babuthelelwe, bahlathululelwe.

Iye kufanele bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, lokho kuzokusiza abantu abanengi ngombana amanye amalwelwe aqedwa ziinhlanhla zesintu. Ngikhumbula ngesikhathi kwehle ingogwana ye-COVID-19, inghana kwaba sihlahla esiqakatheke khulu ukurarha umgomani, ukupholisa umgomani. Abantu khabe bakhamba iindawezi zoke bafunana nenghana. Inghana labe lathengiswa eentolo egade bangaqabangi ukuthi singathengiswa kiso. Ye ke iinhlahla zesintu ziqakathekile ukuthi abantu bazisebenzise abanye bakghone nokuzithenga bakghone nokuzifumana emtholapilo, eembhedlela nakibosokhemisi, abosokhemisi laba kanengi evane sithi bosokhemisi abafunde eenkolweni ezikhulu ekungasi bosokhemisi besintu.

Kuyahluka, bakhona abantu abathathela abalaphi bendabuko ehloko kube nalabo abangabathatheli ehloko. Eendaweni ezisemakhaya, eendaweni ezisemaplasini nakwamanye amalokitjhi abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko, abantu basabavakatjhela umuntu ayokuhlola akhayokuhlola bona mhlamunye yini emphetheko. Kodwana eendaweni ezisemadorobheni nakwamanye amalokitjhi ahlanu kwamadorobho khulu abelaphi bendabuko abathathelwa ehloko, abantu babahlobanisa nemisebenzi emimbi yingakho abantu balapho iindaba kanengi eziphathelene nendabuko abazithatheli ehloko kodwana eendaweni ezinengi la kuhlala abantu abanzima khona abalaphi bendabuko basafumaneka, ikakhulukazi la kuhlala abantu abasuka emakhaya.

Impepho kusihlahla esibutjani, sihlahla kanengi osifumana ekhemisi yesintu, usifumane eenyangeni nabalaphi bendabuko. Impepho uyayitjhisa, abanye baphahla ngayo, abanye bakhuluma nabekhabo namkha abobamkhulu labo esebalalako, abezimu babo ngokusebenzisa impepho. Impepho kanengi isetjenziswa sitjhaba samaZulu. Ezinye iintjhaba akukavami bonyana zisebenzise impepho kodwana ngombana isitjhaba samaZulu kusitjhaba esikhulu impepho igcina seyisetjenziswa nangabanye abantu, abantu abafana nabamhlophe namandiya okuhlathulula bona impepho le umsebenzi wakhona uyabonakala. Abantu abanengi baqotjha ngayo amabhadi abanye bayenzela bona ngendlina babize abezimu babo ngayo impepho le.

I-AIDS yingogwana ebangelwa kuthuwelela kwe-HIV okuyi-Human immunodeficiency virus kanti i-AIDS yona nayipheleleko ibizwa nge-Acquired immunodeficiency syndrome. I-AIDS naseyikuphethe vane isukele khulu ku-HIV. Umuntu ongathathi umtjhoga we-HIV, i-HIV leyo igcina sekuba yi-AIDS, ingaba yi-AIDS ayisalapheki, ayisagongobali ngombana umuntu nakane-HIV uyakghona ukuthatha imitjhoga eyenza bona ingogwana le igongobale kuthi nawuyihlolako abodorhodere bangayifumana, yeke kuqakathekile bona umuntu onengogwana ye-HIV athathe imitjhoga yakhe ngombana ingadlulela ibe yi-AIDS kuba kumbi khulu epilweni nebujameni bepilo bomuntu.

Engakufunda khulu ngomgomani i-COVID-19 kutheleleka kwabantu, ukuthi umuntu utheleleka njani ngomgomani komunye umuntu. Kulula tle, nawufinyako, nawukhohlelako, nawuthimulako kuba namanzi owakhiphako. Amanzi lawo anegcikwane thizeni. Nange mhlamunye ungabamba into ethileko ngezandla lezi othimulele namkha okhohlelele phezu kwazo, kuthi omunye umuntu naye abambe lapho, umuntu loyo unamathuba amanengi bonyana naye angatheleleka ngomgomani.

Kutlhayela kweenkhandelambeleko nokutlhayela kwamathuba wemisebenzi kunye namanye amathuba wokuthi mhlamunye umuntu angasungula ibhizinisakhe, azenzela into ethileko. Abantu bayahlala kungabi nalokho abakwenzako, babanjwe sizungu bathi nababanjwe sizungu, into abangayenza sekuya emsemeni.

Iinkhukhula lizulu elina ngamandla nangomoya. Esikhathini esinengi lizulu elithi nalinako amanzi wakhona abe manengi, nange mhlamunye nakhe endaweni esesikhisini namkha endaweni ekhamba amanzi, kungenzeka bonyana indlu leyo namkha umakhiwo loyo ukhambe namanzi. Kokhunye izuleli lona indlu namkha imakhiwo ngokuthi lina khulu nangamandla kanti lisiphuke nemithi. Imithi loyo ingawela phezu kweenkoloyi namkha phezu kwemakhiwo, imakhiwo efana nezindlu nokhunye.

Ngingathi kumntamama, akalise into ayenzako. Akaqinisekise bonyana uthathela ipilwakhe phezulu, ipilwakhe uyayithanda begodu akhumbule ukuthi kuabantu abamthandako namkha yena abathandako, engekhe bathanda nangabe angathuwelela ngokugula okumphetheko yeke akabacabangele, azicabangele naye ngombana mhlamunye kesinye isikhathi uyakhohlwa man ukuthi kunabantu abakuthandako, akukhumbule lokho ukuthi kunabantu abamthandako. Athathe imitjhogakhe ngombana ipilo le man ibudisi, ibudisi.

Into engenziwa kukuthi iintolo zibe nabantu abangagijimela namkha baye kibo abantwabo nezinto abazitlhogako. umuntu ungadosa namkha athumele i-text, kuzakuthi nakulapho-ke amdobhadobhele izinto azifunako, bazise kuye, ababhadele mhlamunye nemali esizathi ngeye-delivery fee.

Kanengi vane badoswe ngilaba evane batjho nabo ukuthi mhlamunye umtjhoga othileko namkha isihlahla esithileko simsizile ukwelapha ukugula okuthileko. Abantu abanengi bakholwa ngokubona, bakholwa ngokubona ukuthi umuntu usizekile, ulifumene isizo ngokuthatha isihlahla esithileko, yeke nakunomuntu otjhoko bonyana isihlahla esithileko simsizile ekuguleni okuthileko ikhisibe nomuntu loyo mhlamunye naye uphethwe ngikho ukugula lokho, abasanandaba ukuthi umuntu loyo liyamala namkha njani. Bazosithenga isihlahleso, babone ukuthi mhlamunye nabo singabapha ipilo.

Ama-condom asikhandelambeleko. Kanengi umuntu omduna nakambethe i-condom nakaya emsemeni, lokha arhuthula imbewu yakhe, imbewu leyo ibanjwa yi-condom, yeke akakghoni ukuthi angenza umuntu abesidisi namkha atheleleke ngamalwelwe thizeni.

Kukabili. Iye, kungalumatha begodu kungahlala kungalumathi. Kuzokuya ngokuthi umlotha ebawuthintako loyo namkha ebawuthinthela endleleni, indlela leyo injani. Nangabe yindlela enotjani obomileko, kungenzeka nakhona mhlamunye kunomoya, kungenzeka ukuthi ilahle elisemlothena, lithungeleleke, lithungeleleke umlilo. Kokhunye nange mhlamunye kubutjani obumanzi, awa, akukho okungenzeka.

Kubasiza ngokukhandela ukuba sidisi ikhisibe umuntu loyo aye emsemeni naye, akusimumuntu abona ingomuso naye, akaboni ahlela ipilo naye umuntu loyo.

Mina ngivuma nalaba abathi akuphekwe kabili ngelanga. Lokho kungombana iSewula Afrika kulilizwe elitlhagako. Abantu abanengi abasebenzi, ababelethi abanengi abakwazi ukuthenga ukudla ekhaya, umntwana azifumane ukuthi angagoma ekuseni, agome nakabuya esikolweni begodu agome ebusuku, yeke ekuseni nangakagomi ekhaya ayokugoma nge-break esikolweni lapho kulungile. Kuthi godu mhlamunye nabatjhayisako, kube nokuncazana abakugomako, okuzokubamba ithumbu bekube sebusuku. Keminye imizi nebusukokho ukudla akukho, yeke umntwana angagomela futhi nangabe ugoma ekuseni, agome nentambama esikolweni.

Kuthethe isikhathi eside bonyana abososayensi bafumane iinkhandelambeleko zamadoda, yeke ngibona ngasuthi yinto ehle. Amadoda aliselela koke kibomma, amadoda akanandaba nokuthi kwenzekani nange mhlamunye umuntu uye emsemeni ngaphandle kwesikhandelambeleko esingafana ne-condom ukuzivikela namkha avikele umma bonyana naye abesidisi, yeke kuzokuba lula bonyana amadoda nawo kube nokuziphendulela, abakuthathako nabakwenzako.

Iye, angasiza khulu ngombana abantu abanengi abakafundi begodu abazi ngokuthi umuntu uyakghona ukukhubazeka emzimbeni kodwana emkhumbulweni ikhisibe akakakhubazeki, umkhumbulwakhe usebenze kuhle. Abantu abanengi vane bacabange ukuthi abantu abakhubazekileko abakwazi ukuzicabangela, abakwazi ukwenza ezinye izinto, yeke kungasiza bonyana abantu bafundiswe ngokuhlukahluka kokukhubazeka, ukuthi kuhlukene begodu kukhamba njani namkha umuntu loyo uthinteka njani nakakhubazekileko.

Kuya ngekolelo yomuntu. Kunabantu abakholelwa kuZimu, abakholelwa bona umntwana usisipho esivela kuZimu. Kube nalabo abathi abantu madlabha abantu abakwazi ukuzitlhogomela bakhumbule nokuthi mhlamunye isikhwama sabo sijame njani, umuntu usuyaba nabentwana nje kodwana ubhalelwa kubondla, yeke sekusemntwini. Iinkhandelambeleko nazo singazisola godi singazisoli ngombana kusemntwini, ekugcineni kusemuntwini bonyana uyaba naye umntwana loyo namkha akabi naye njengombana kunezinto ezifana nokuthi ungarhulula umbungu ngemva kokuthi ufumene bonyana usidisi.

Bakhamba bafundisa abantu ngamajima aphathelene nomlilo. Abanye bayibizwa lokha nangabe mhlamunye kunengozi eyenzekileko endleleni. Kokhunye babakhona, kube nento ebathi yi-standby, balinda mhlamunye nangabe kunengozi namkha kukhona okuthileko okwenzekako, umakhiwo uyatjha namkha okhunye nje okungaba kumbi, okungafuna isizo nelemuko labo.

Kungaba nentwenyana ethileko engafana mhlamunye ne-gadget engaba ngumaliledinini namkha ifane ne-alarm ezokuthi nayililako bakhumbule ukuthi butjhephana kufuze ngisele amapelami. Kokhunye abomakhelwane bangalekelela naziza ekutheni banande babakhumbuza ukuthi basele amapele.

Kuqakatheke ngombana ukuba sendaweni ohlezi kiyo isikhathi eside kuba nomthelela omkhulu epilwenakho kungaba semkhumbulweni kungaba sehliziyweni, kungaba emoyeni, lokha nawukhulele endaweni ethileko uthi nawukhulako uluphala godu ikhisibe usahlala lapho, lokho kuyakupha ithemba. Nalokha nawubona abantu namkha ulotjhiswa babantu obaziko, lokho kuyakupha ithemba bonyana awa man nokho nami ngisaphila kunalokha nawuthathwa usiwe endaweni yabantu abadala la uyokuhlala nabantu ongabaziko, awusakghoni nokubona abantu ophile nabo.

Hlangana nokhunye ubudisi bokukhohlwa mumuntu omtlhogomelako lo, umuntu ngummakho namkha ngubabakho, ngugogwakho, ngubamkhulwakho kodwana akasakwazi yeke qobe lilanga kufukuze umkhumbuze ukuthi ungubani, ungubani. Lokho kungakubetha ehliziyweni, kungakubetha emkhumbulweni. Kwesinye isikhathi, kukwenza uphelelwe lithemba ikakhulukazi nangabe muntu ogulako, umuntu ongakaphatheki kuhle naziza kwezepilo.

Umphakathi ungabasiza ngokubavakatjhela, unande uzobakoriyela, uhlale nabo, kukhulunywe mhlamunye ngento zakade. Kuthi lokha mhlamunye ngamalangabo wokubelethwa, umphakathi uhlangane, kuzokugidingwa emzini womuntu loyo osekakhulileko, kubemnandi man kube libhujwananyana, kubaswe, kuselwe, abantu bazitlhogomele-ke godu.

Ukubandulwa kwabantaba kufuze khulu kutjheje kezepilo, kutjheje umkhumbulo, kutjheje nezinye izinto ezithinta abantu abalupheleko ngombana babantu ipilwabo ayiseseyihle. Abanye banamagulo amanengi, abanye godu kunengi man begodu kufuze umuntu abenehliziyo, kufuze abenetjhejo, kufuze athande abantu abakhulu, angapheli ihliziyo, angabi nehliziyo encani.

Ukukhula kwethu bekuthiwa abantu abadala, abantu abalupheleko banetjhudu yeke nawubahloniphako uzandisela amalangakho wokuphila begodu nangabe lilunga lomndeni lokho kutjho ukuthi, uzokuba mzimu omuhle nakafika ngale kwephasi, kuya ngekolo yomuntu nangabe mumuntu okholelwa ebazimini namkha njani kodwana ihlonipho iqakathekile.

Iye, itlinigi engumakhambangendlwana iyafika ngekhethu. Nangikhumbula kuhle, iza qobe ngaboLwesihlanu kodwana inokweqiswa isikhathi ifika ngaso. Singathi mhlamunye aboLosihlanu ababili enyangeni izokufika ngabo-twelve, u-twelve wemini, kuthi abanye aboLosihlanu ababili ifike ekuseni ngombana lapho ithoma ngekhaya, izathi nayiqeda ngekhaya idlulele kwenye indawo. Navane ifika ngo-twelve emini vane ithome kwenye indawo, ngaphambi kokuthi ize ngekhethu.

Urhulumende akabathatheli ehloko abantu bemaplasini, kuhlekuhle akabahloniphi ngombana izenzelwa ezinengi abanazo. Amanzi bayawatlhoga, batlhoga igezi, abanye indlela kabanye azikho, isibhedlela kiyokuba yini? Isibhedlela nakuyinto eqakatheke kangaka. Uthola bonyana neendawo ezithuthukileko azinaso isibhedlela namkha azinaso isibhedlela. Ngiyacabanga bonyana urhulumende nangathoma ahloniphe ipilo yomuntu onzima, lokho kungenza bonyana nabantu emaplasini bagcine bazifumene iimbhedlela.

Umtholapilo ongumakhambangendlwana kufuze aphekelelwe bogadi namkha aphekelelwe mapholisa. Urhulumende kufuze aqinisekise bonyana abonesi, abodorhodere kunye nalaba abayokufumana isizo kiloyo mtholapilo baphephile yeke nangabe kuyiwa endaweni ekwazeka khona bonyana kuneenlelesi, akuthunyelwa abogadi abazijameleko namkha bangeqadi namkha kuthunyelwa amapholisa bonyana aphekelele umtholapilo lo.

Indaba le iyangikghabhudlha ngombana uphatha njani umNyango othileko kodwana ungazi bonyana unikela izenzelwa ezinjani? Abosopolotiki kufuze kube nomthetho othi kufuze basebenzise zoke iinsiza zikarhulumende. Abantwana babo kufuze baye eenkolweni zikarhulumende, kufuze baye ematlinigi wakarhulumende, kufuze baye eembhedlela zikarhulumende, kufuze bangabi nabogadi bangeqadi namkha bahlale eendaweni la kunabogadi bangeqadi. Kufuze kube mapholisa la asigadako nathi esithi nasiwafowunelako, asitlhagise bonyana afike.

Abatjhayeli bama-ambulensi kufuze bathi lokha nababizweko endaweni ethileko, bakhambisane nabogadi bangeqadi, bakhambisane namapholisa-ke nangabe yindawo yokuthi kwenzeke isehlakalo isimbi esitlhoga amapholisa. Ingqondo zeenlelesi ziyarara ngombana bangasahlela abantwaba namhlanje kanti ksasa godu bazokubatlhoga.

I-HIV ligcikwana elihlala egazini. Ligcikwana elithi lingakubamba kufuze kube nemitjhoga oyithathako. Ikubamba namkha ikuthelela ngokuthi ukghwathe umuntu ovulekileko, umuntu ophuma igazi ikhisibe nawe unesilonda namkha unala uvuleke khona. Kokhunye godu ithelelana ngokomseme, lokha nawungakazivikeli umbathe i-condom.

I-AIDS iyi-Acquired Immunodeficiency Syndrome okukugula okukubamba lokha igcikwana le-HIV naselithuweleleko, selidluleleko. I-AIDS ibetha amasotjakho womzimba.

I-HIV ungayithola lokha nawukghwatha umuntu onayo, uthola ukuthi umuntu loyo uvulekile uphuma igazi kanti nawe unesilonda namkha kunala uvuleke khona kokuthi uzivikele ngokusebenzisa ama-hand gloves. Kokhunye lokha nawuya emsemeni nomuntu one-HIV and AIDS kufuze uzivikele ngokumbatha i-condom. I-AIDS yona ikubamba lokha igcikwana le-HIV nasele lidluleleko, selithuwelele emzimbenakho, idlulela kube yi-AIDS.

Ngingamtjela bonyana i-HIV AIDS ayibulali, kunemitjhogayo. Akusafani nekadenokha abantu nabazokwahlulela nabezwa bonyana uphethwe ubulwelwe lobu yeke thatha imitjhogakho, uzitlhogomele, utlhogomele ipilwakho, uzithabulule, utjheje bonyana udla njani, uphungule-ke ngemabhodlelwena. Uthi nakunjalo kungasiza nokuthi uphungule man nekubhemeni emini namkha ekukhokhenni.

Ngingamtjela bonyana akusikuphela kwepilo, i-HIV amalanga la iyalapheka. Ilapheka ngeendledla zokuthi uthatha imitjho, utlhogomele ipilwakho, lokho okudlako, uzithabulule. Uthi nawuthatha imitjhogakho nje kuzokuba nala sebathi i-undetected, okutjho bonyana nawungaya emsemeni nomuntu ikhisibe anizivikeli, anisebenzisi i-condom, angekhe umthelele nge-HIV umuntu loyo yeke abe akusafani nakadenokha. Zitlhogomele, uthathe imitjhogakho, ipilo iyaraga.